Namuhla umama ungiphe izingubo zakhe zakudala zemfashini eyayikhethekile ngaleso sikhathi. Ngizizwa ngikhethekile futhi ngithandiwe. Lokhu kungenza ngicabange ukuthi izinto zakudala ziyakwazi ukuthi ziphinde zibe nomthelela kulokhu esikugqokayo nesikwenzayo namhlanje.

Imithandazo kanye nemikhuba yokuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba amagama kuqinisa izibopho ngokuhlanganisa imindeni nabangani ekugubeni, kwakha imizwa yobunye, ukwazi okwabelwana ngakho nokuqhubeka kwamasiko, kukhuthaze ukusekelwa ngokozwelo nokuxhumana phakathi komphakathi.

Izingubo ezintsha zifanekisela ukugqoka, kusukela ebuntwaneni kuya ekubeni umuntu omdala. Zitshengise ukuvuthwa kanye nomthwalo wemfanelo. Kubonisa ushintsho kubunikazi kanye nesimo senhlalo. Okubonisa ukuthi umuntu manje useyaziwa njengomuntu omdala emphakathini olungele izindima nezibopho ezintsha.

Izinto zasendlini esikweni lami ziye zashintsha ngokuhamba kwesikhathi, zibe sezihlanganisa izinto zobuchwepheshe nezimboni. Izici ezithinteke ekuthuthukisweni kwazo zifaka izinguquko kwezobuchwepheshe, izidingo zomphakathi kanye nokuthuthukwa komnotho, okuvumela abantu ukuthi bathole izinto ezenza impilo yabo ibe lula.

Inqubo yokudala iqoqo lemfashini ucwaningo lwemiklamo, ukudweba izinhlelo, ukukhetha izindwangu, nokwenza izibonelo. Abaklami balandela izitayela, bahambela imikhosi yemfashini, futhi basebenzisana nabanye ukuze baqhubeke nokuhamba phambili.

Kubalulekile ukuthi izizukulwane ezizayo zifunde futhi zigqoke izingubo zomdabu ukuze kugcinwe isiko, kuthuthukiswe ukuzazi ngezimpilo zomndeni, futhi kuqhakambiswe inhlonipho kumagugu nezinto zomphakathi. Lokhu kukhuthaza ukugcina isiko kanye nokuthuthukisa ubuqotho phakathi kwezizukulwane.

Abasifazane ezinhlakeni zobuholi bendabuko badlala izindima ezibalulekile ekuthatheni izinqumo ekuqapheni amasiko nase kukhuthazeni ukukhula komphakathi. Baphumelela ekuxazululeni izingxabano ekufundiseni nase kuthuthukiseni amalungelo abantu. Isibonelo esiphawulekayo, sihlanganisa uNdlovukazi uYa Asantewaa wezwe laseAshanti Ghana owahola abantu bakhe ngesikhathi sokuvukela i-British Empire.

Izinkolelo zendabuko noma ezingokomoya zingaholela emizweni yokuthokozisa, ukududuza, nokuphepha. Njengoba zixhumanisa umuntu nomphakathi wakhe, kanye nempilo yakhe, zingase zibe nomthelela omkhulu empilweni nsuku zonke, ziqinisa izinqumo zenziwa ngokulandela izimiso zesiko noma zenkolelo. Lokhu kusiza umuntu ukuba aqinisekise ukuthi uhamba ngendlela efanele, ikakhulukazi uma ebhekene nezinkinga noma enza izinqumo ezinzima. Ukuxhumana nomphakathi okuphuma kuzo zonke lezi izinkolelo, kuyakwazi ukuletha uxolo, nokuthula, okuvame ukufaka isandla ekwenzeni izinqumo ezihlakaniphile.

Ngicabanga ukuthi umshado usasebenza kumphakathi namuhla, kodwa indlela abantu abawubheka ngayo iyashintsha. Kwamanye amasiko umshado ungumgogodla uyisixhumanisi somndeni. Kukhuthaza ukubophezela nokuhlonipha. Kodwa kweminye imiphakathi abantu bangakhetha izindlela ezihlukile zokuba nobudlelwane obuqinile ngaphandle kokubhalisa umshado ngokomthetho. Uhlanga nomphakathi kubalulekile kodwa abantu banemibono ehlukene ngokuya ngesimo sabo sempilo.

Ukuze ngimudizayinele ingubo yokuhloba, ngingasebenzisa imibala efana noluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisa amandla nokukhula. Uphuzi, oqavisa injabulo kanye nomnyama onesizotha kanye nobuqotho. Ngizosebenzisa iphethini yezinkanyezi, echaza kabanzi ngokuphupha. Yindwangu efanele kungaba ilineni ngoba yinhle, ipholile, futhi izothile. Lokhu konke kubonisa ushintsho amandla, uthokozo kanye nokuvuma isikhumbuzo semikhosi.